Mo setsong sa me, ba apara diaparo tsa setso, mme fela e ntse fa mengwaga e ntse e feta, ba simolola go apara diaparo tse di rileng tse di tlwaelegileng, diaparo tse di maleba.

Moaparo wa setso wa basadi o montle ke wa Setswana, ka gonne o na le mebala e e kgatlhisang. Fa o apere, o bontsha boitumelo le boitekanelo.

Ee, ka gonne bana ba segompieno ba bona mo ditsong tse di farologaneng, jaaka seZulu le seXhosa, ka gore ba apara diaparo tse di le dinnye. Bana ba segompieno ba tswile mo tseleng, ka gonne ba nagana gore go apara dilo diaparo di le di khutshwane, di dira gore ba be mo tlhompong. Mme fela setso sa seZulu, seXhosa bana ba basadi ba apara diaparo di le di khutshwane ka gore bantsha mmele ya bona, go bontsha tlotlo le lerato la mmele ya bona ka semelo le lerato le le botswapelo. Ba bontsha gore mmele ya bona e a ratwa, e a tlhokomelwa, ebile ba e e ntsha ka pelo e le e e rategang, ya gore o, ke mmele wa ka, ga go ope yo o tlileng go o tshwarang.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di supa setso sa motho, ditumelo tsa gagwe, le tsela eo a lebegang ka yone ka mokgwa o o kgatlhang o o bontshang boitlotlo le tlotlo mo setšhabeng.

Mosadi a nyetsweng o apara moaparo o o bonolo, o o tlwaelegileng, diaparo tse di bontšang boitlotlo le tlotlo, gore fa a kopana le batho mo setšhabeng ba mo tlotle le gore ba itse maemo a gagwe le seabe sa gagwe mo setšhabeng, le go bontsha gore ke mosadi wa mongwe, ebile o nyetswe.

Tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka cotton-e le ditlhare tsa tlholego tse di bonolo, gore di kgone go tlhatswega, di bolokege le go thusa motho go ikhutsa fa a apara. Maina a meaparo ya Setswana e ke itseng ke leteisi, ke moaparo wa mosadi o o tlhophilweng ka mmala e e Gauteng .

Diaparo tsa basadi di kgokaganya boitshwaro, go bontsha tlotlo le dingwao tsa setso ka tsela e e bonagalang, le go thusa basadi go bontsha lerato, boitumelo le boitlotlo mo setšhabeng le mo meletlong.

Ee, diaparo tsa setso le fashion-e ya segompieno di ka kopanngwa go dira setlhopha sa diaparo se se kgatlhang, se se bontšang setso le boitlotlo mo botshelong jwa gompieno, mme di ka thusa batho go itshepa, go bontsha boitlhomo le go ipela mo pele ga setšhaba sa rona.

Ditso di ama tsela e basadi ba aparang ka yone, mme diaparo tsa setso di thusa go boloka le go tsweletsa ngwao boswa mo setšhabeng.

Ee, ke a dumela. Fashion-e ya segompieno e ka thusa go rotloetsa teka-tekano magareng ga basadi le banna ka go tlhama diaparo tse di tshwanang ka mekgwa, mmala le bokgware.

Setso le ikonomi di laola diaparo le tsela ya boitshwaro ya basadi. Basadi ba fetoga ka nako go ya ka ditlhoko tsa setso, maemo a ikonomi, le diphetogo, tiragalo ya hisitori.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo fashion-eng ka go dira merala, masela le dipaterone tsa setso mo diaparong tsa sejwale-jwale, le go dirisa ditlhaka le ditshwantsho tsa setso go emela setso ka ditsela tse di tlhamaletseng.

Ditlhako le di tsa setso, masela a setso diaparo tse di kopanyang setso le fashion-e.

Diaparo tsa mosadi di ne di tsamaisa melao le ditekanyetso tsa setšhaba. Di bontsha se se lebisitsweng mo bontleng, le mo boitshwarong, le mo boitumelong jwa mosadi.

E ka dirisiwa go rotloetsa boikemisetso le kitso, go rotloetsa batho go amogela setso. Go tshegetsa basadi le go akaretsa ba ba sa tlwaelang go bona, ebile thata go tiisa diphetogo tsa maitlamo le maikutlo.

Phapang mo ditumelong, maikutlo a a farologaneng go iponagatsa, tlhabologo ya setso le fashion-e, go fapana ga melao ya setso le melao ya segompieno.